Umbono omuhle, ngokuba uzokwenza ukuthi kube nezitshalo eziningi. Ngokuthi kube futhi imfundiso entsha ngezitshalo ezinye. Lezi yomoya.

Kumele baye esikolweni . Bakwazi ukufunda lo hlobo lwezilimo lezi tshalo, bakwazi ukuthi kumele basebenzise umhlabathi onjani. Bazi ukuthi imihlabathi le abazotshala kuyo eyiphi le ephephile nale ezokwazi ukubasebenzela. Bakwazi ukuba nolwazi nezitshalo, nokuthi eziphi lezi ezizokwazi ukuletha impilo kumphakathi. Ukuthi bakwazi ukuphumelela emabhizinisini, bakwazi nokukhuluma nomkhanselara, babheke nezindawo.

Kungavikela abelimi bami ngokubafundisa ukuthi kumele sisebenzise amaneta okuphepha. Singasebenzisi izinto zokubulala izinamabhuzane, ngoba ingaba ubungozi ekudleni lokhu esikutshalayo. Kumele sisebenzise izinto zemvelo.

Izitshalo ezifana nezimbali, nommbila, nokhabe.

Emadolobheni kuphiliwa kangcono ngendaba yamanzi. Ngoba amanzi ayageziswa. Basuke bawabheke ukuthi awanabungozi abantu abasebenza ngamanzi. Ukuthi abantu bakwazi ukuthola amanzi aphephileyo. Imvula iyanetha emadolobheni. kusukwa kuwashwa la manzi lawo. Ukuze abantu bathole amanzi lawo okuthi aphephileyo.

Ithemba lami, nezifiso zami, ngezinto zokulima, ukuthi la kushisa khona kumasizini kungathi imvula inganetha. Uma inetha imvula ikwazi ukuthi umhlabathi lo wami ukwazi ukubamba izitshalo lezi, kuze kuphume izitshalo ezokwazi ukunceda umphakathi nokuzihambisa ezitolweni ezinkulu ukuthi ngikwazi ukubapha izitshalo eziphephile.

Yebo, ngike ngavakashela ipulazi yezithelo. Lapho izithelo bekune ama-apolo, amapentshisi. Lezi bengizithanda kakhulu amapentshisi. Amapentshisi wakhona amnandi, anamanzi womvelo ngaphakathi.

Ukushintsha kwesimo sezulu kuzohlezi kukhona and kuzohlezi kuba neshintsho. Kufuneka ukuthi izinhlelo zihambe ngendlela le ezokwazi ukuxazulula kwisimo lesi esenzakalayo. Nengcondo kumele isebenze.

Esikhathini esizayo kuzoba noshintsho olukhulu kakhulu ngoba izinto zihlezi zishintsha isikhathi uma siloku sihamba. Nezinto lezi abathengi bazobona ukuthi hho, ushintsho ngoba uma singabheka izinto zasemuva azifani nalezi, lezi esizithengayo kwamanje. ushintsho lizoba khona elikhulu.

Ziningi izihlobo zezitshalo ezifaneleke kakhulu ukuchathaniswa. Kodwa ezinye zisebenza kangcono kunezinye. Nazi ezinye zezitshalo ezivame ukuba yichwa. Imifino, amabhontshisi oluhlaza, ubisi, isipinashi, amapentshisi,

Ukuthuthukisa ukusebenza kahle. I-automation, ingasiza ukuthuthukisa ukusebenza kahle, ngokunciphisa amaphutha womuntu kanye nokwenza imisebenzi ngokushesha, nangokunembe kakhulu.

Ukwandisa amathuba emisebenzi. Ukufunda izilimi ezifana nesiNgisi, isiBhunu noma ezinye izilimi zomhlaba. Kuvula amathuba emisebenzi emikhakheni efana nezokuvakasha, ukuhweba kanye nensizakalo zamakhasimende.

Yebo ngoba izabe iyinto enhle ukuthi bakwazi ukuhamba ngaphakathi kwey'nyathelo lezi mina ngihambe kuzo. Iy'nyathelo zempumelelo, iy'nyathelo zokufunda, iy'nyathelo zokuvuleka engcondweni ngokuba nolwazi kwempilo.

Cha, angicabangi kanjalo, ngoba abasha sebajwayele ukwenzelwa ngoba bakhulela lana emadolobheni. Kuzoba nzima ukuthi basebenzise izandla zabo. Kodwa ngokubathatha babahambise baye emapulazini bakwazi ukubona emakhaya ukuthi abantu baphila kanjani. Ngendlela leyo, bangakwazi ukuthi babuyele emakhaya bayocala ukulima. Ngoba bazobe babona ukuthi iletha imisebenzi ngoba lana emadorobheni umsebenzi, isikhathini esilokhu sihamba izophela.